Ayonwabisi tu imeko enjena ingakumbi xa ubungayazi ukuba.

Ngosuku ingange-gigabyte enye kuba ndingumfundi wesikolo, ndiyisebenzisa ekufundeni izinto zesikolo.

Ewe, yakhe yandiphelela ndingalindelanga. Ngethamsanqa ndandinayo imali ebhankini, ndathenga idatha ngemali leyo yayisebhankini ndaze ndaqhubeka ndisenza into leyo ndandixakeke ngayo ngelo xesha. Asiyonto imnandi leyo xa isenzeka kuba ubungalindelanga ukuba yenzeke. Ngoko ke le mali uyithathayo uthenga idatha futhi .

Ndiyijonga kabini. Okokuqala, kuxa kungena umyalezo ovela kwinethiwekhi yam indixelela ukuba ndisebenzise idatha engango myinge ongamashumi asibhozo eepesenti. Okwesibini, kuxa indixelela ukuba ndisebenzise idatha engango myinge ongamashumi amahlanu eepesenti kumatyeli omabini ndijonga ukuba ndiselelwe zezingaphi iidatha.

Ubuncinane bedata elungele inyanga idatha engangamashumi amabini ee-gigabyte. I-gigabyte enye ayonelanga ngenyanga kuba kukho izinto ezininzi ekufuneka uzenzile ngedatha eziquka ukwenza umsebenzi wesikolo.

Eyona nethiwekhi ndingathi iyafikeleleka ngokwexabiso ledatha eMzantsi Afrika ngi-MTN nangona isokolisa kumaxesha amanintsi ukutsala inethiwekhi kodwa xa uyithelekisa nezinye iinkampani zenethiwekhi amaxabiso ayo edatha aphantsi.

Xa kuthethwa ngedatha eyona nto ithi qatha kum kuqala engqondweni yindlela endinosebenzisa ngayo idatha ukukhangela amathuba okwenza imali. I-intanethi kule mihla siphila kuyo igcwele amathuba amaninzi okwenza imali yiloo nto kuqala kufike loo nto kum engqondweni.

Nangona ethanda ukusokolisa kwicala lokutsala inethiwekhi kodwa ndingamcebisa ukuba akhethe u-MTN. Le yiyona nethiwekhi inamaxabiso afikelelekayo kwaye iyafikeleleka nayo.

Xa urhulumente enokuza nemithetho ejongene ncakasana nokuseka amaxabiso edatha eMzantsi Afrika, wonke ubani angakwazi ukufikelela kuyo nqwa umzekelo nokuthenga isonka wonke ubani uyakwazi uthenga isonka kuba siyafikeleleka nedatha kunganjalo nayo.

Ayikho enye indlela endiyibonayo ingakumbi xa le datha ubuyidingela ukwenza into ebalulekileyo. Kuza kufuneka uthenge enye idatha kwakho khona ukuze uzokwazi ukwenza umsebenzi wakho.

Kusasa xa bendilungiselela ukwenza umsebenzi wesikolo ndithenga idatha ndikhwanqisiwe kukubona ukuba i-gigabyte enye yedatha ibiza amashumi amathathu eerandi. Kweekhu liphezulu ixabiso ledatha elizweni lethu, kodwa kunjalo ndiye ndayithenga ngokuba ndikufowunela ndicela ukuba undithengele idatha kuba yona iye yaphela le bendiyithenge kusasa ndingekawugqibi umsebenzi wesikolo.

Awukho umthetho ojongene ncakasana nokusekwa kwamaxabiso edatha, kodwa iinkampani zenethiwekhi zilandela izenzo ezisekiweyo ukuba zingadluleli kumaxabiso athile.

Ngenyanga ndisebenzisa ii-gigabytes ezingamashumi amabini ezixabisa amakhulu amabini eerandi. Kumaxesha amanintsi ndiyisebenzisela le datha umsebenzi wesikolo.